Ku kuma mali hi tindlela ta selulafoni swi hunguta nkarhi lowu hi nga ta wu yima hi yimele ku teka mali ka bangi kumbe a xitolo se swi hunguta na tilayini ku ri ti nga lehe ngopfu nakona swi endla ku ri nkarhi wa hina wu nga dyeki ngopfu hi kota ku endla swilo swin'wana leswi faneleke hi swi endla.

Xin'wana lexi xi khumbaka mimpimo ya tindzindzakhombo i ku munhu a fambisa njhani movha wa yena laha a fambaka kona kambe movha wa yena wu na ndzindzakhombo hinkwayo yo helela na, kumbe ku na swin'wana swikongomelo o ka a nga swi hlayangi loko a teka ndzindzakhombo ya yena.

Xitsundzuxo i xa ku munhu loko a nga ta kota ku hakela mali a bank a nga teki hi mhaka yo mali yale bank ya tswala se munhu u ta hakela tintswalo to tala a nga se hakela xikoloto se ya yena se swa nkoka ku munhu loko a ya teka mali ya bank a teka mali ya nkarhi wa swi tiva ku ri u lava ku yi tirhisela swihoxo nkoka swilo leswi swi nga ta endla ku ri mali liya i vuya katsongokatsongo hayi ku ri a ya lomba mali loko a heta a yi dyanga endli swilo swo nyawula swo vonaka.

ka ndyangu lowu ku va na ndzindzakhombo ya mimbuyelo ya rifu a swi ta va pfuna hi mhaka yo a va ta kota ku lahla murhandziwa wa vona nakona a va nga ta tirhisa mali yo tala leyi humaka exikhwameni swa vona kambe a va nga ta ya ebank va ya lombetela mali ku ri va kota ku lahla munhu wa vona se ni swa nkoka ku ri va va na ndzindzakhombo ya ri rifu hi mhaka yo va swi tiva ku ri loko ko humelela swin'wana kwalano va ta famba va ya claim mali ya vona va va lunghiselela va lahla mufi wa vona kahle.

I swa nkoka ku ku langhiwa muvuyeriwa ka ndzindza ka tipholisi ta ndzindzakhombo hi langutise swilo swo hlaya nyana hi mhaka yo munhu a nga fanelanga langa munhu un'wana na un'wana kambe hi fanele hi langa munhu loyi a nga ta pfuna loko ku ri na maxangu se ku langa munhu loyi a nga ta tirhisa mali hi ndlela yo ka yi nga ri yona swi ta hlupha loko se ku laveka mali karhi ku va na ntirho se yi fanele yi langutisa munhu loyi a nga na vutlhari bya mali a swi tiva ku ri ma ri tirhisiwa njhani nakona a nga tirhisi mali ingaku i yini yini.

Vanhu va kombela xikweleti ebangi loko va tikuma va ri ka mhangelo ya mali nakona va tikuma va ri ka khombo va lava ku yi tirhisa hi xihatla va nga ri na yona va ta hetelela va famba va ya bangi va ya lomba mali ku va swi kota ku endla leswi a va lava ku swiendla va nga ri na yona mali leyi va nga yi lomba bank.

ku kuma mali n'hweti n'hweti swi nga khumba vavuyeriwa hi ndlela ya kahle kumbe swi nga va khumba hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hi langutise mhaka yo vanhu van'wani va va va hlayisele mali liya ku ri loko va yi kuma hinkwayo va ta endla swo karhi na karhi kambe loko va yi kuma n'hweti na n'hweti va nga kuma mali leyitsongo yo ka yi nga swi koti ku endla hinkwaswo leswi va lavaka ku swi endla hi nkarhi walowo nakona swi nga endleka yi nga fikeleli ka ku hlayisa mindyangu ya vona.

Xa nkoka i ku loko ni lombe mali ya bangi ni fanele ni langutisa ti mbuyelo ta kona ku ri i ti mbuyelo to tshama ti ri tano kumbe ti ya henhla kumbe ti hansi se loko ni lombe mali ni ta tiyiseka ku hi mali leyi ni endla swilo leswi swi nga ta pfuneta ku vuyisa mali leyi ya ndzhaku hayi ku ri mali leyi ni yi tirhisa njhani njhani loko ni lomba mali ni nga yi tirhisaka ka muti ni yi tirhisa ku pfula business ni yi tirhisa ku ya exikolweni swilo leswi hinkwaswo swi ta va na mbuyelo wa kahle lowu nga ta endla ku ri ni ku ni ta ku vuyisa mali leyi nakona ni ta ni ta tiyisekisa ku ri ni hakela n'hweti na n'hweti loko swi kotakala n'hweti mun'wani ni ta hakela mali ya le henhla ku ri ni hunguta xikweleti lexi.

Hi ku ya hi mina a ni voni ku ri na vuyelo bya ku nga hakeli xikweleti lexi humaka bank hi mhaka yo loku nga hakeli ti-bank ti ta blacklist loko ti blacklist swivula ku ri vito ra wena ri nge he vi hi vito ra kahle loko u ya kwihi na kwihi u lava mali kumbe lava ntirho u nge wu kumi hi mhaka ya swona swilo leswi se hi ku ya hi mina a ni voni ku ri na vuyelo ku nga hakeli mali leyi munhu a nga yi lomba a bank.

Ndzindzakhombo ya movha wa nkarhi wo koma i tirha ngopfu loko munhu a ti kuma a ri ekhombyeni kumbe a chayisiwile kumbe a chayisile movha yi vaviseka wu n'wi pfuna ku a kota ku lunghisa movha wa yena hi nkarhi wo koma ku nga vi no yimayima kambe munhu wa kona a fanele a va kha ri hakela makhombo wa yena n'hweti na n'hweti hi nkarhi wun'we a tshembeka loko a ti kuma ku a nga hakeli swona wa le ndzeni ka maxangu ndzindzakhombo ya yena yi nge hakeli.

Xifunengeto xa xilahlo xi katsa ku ya teka miri wa munhu loyi a nga lova laha nga lovela kona xi n'wi teka xi n'wi fambisa xi n'wi yisa mortuary laha nga ta lahliwa kona xi n'wi veka xi tlhela xi katsa tin'wani ta hambana xin'wana tin'wani ti katsa na swakudya no lunghiselela ndhawu leyi a masirheni swin'wani swi tlhela swi katsa no heleketa mufi ka province yin'wani loko swo endleka ku ri munhu yaloye u lovile a Gauteng va ndyangu va lava ku n'wi lahla eLimpopo tin'wani ta n'wi teka mufi ti n'wi heleketa.

Ku hakela mali hi mhaka ya tiselulafoni swi pfuna vadyuhari na vaaki ku va fikelela mali ya vona hi ndlela yo hatlisa kambe va nga yimi tilayini to leha valava mali leyi nakona loko va rhumeliwe mali hi phone kumbe swi nga va cash send va ta famba va yi landza a xitolo kumbe ka bangi leyi va nga rhumeriwa cash send hi yona.

Ku hlayisa mali wa ha ri ntsongo swa nkoka hi mhaka yo swi ku dyondzisa ku khoma mali kahle kambe swi tlhela swi pfuna ku u swi tiva ku ri loko u khome mali u fane u yi tirhisa njhani nakona u yi tirhisela swilo swa .

Ku tsala swilaveko swa timali ehansi swi ta pfuna hi mhaka yo ni ta swi tiva ku loko ni la ku fikelela swilo swo karhi hi nkarhi wo leha ni fanele ni veka mali yo karhi n'hweti na n'hweti nakona ni nga yi khumbi mali yaleyo. Se ku va na tsalo ra swilaveko swa nkarhi wo leha swi ta pfuna ngopfu ku ni swi tiva ku swi swa mina ni swi veka njhani hi ndlela ya kahle nakona mali leyi ni yi khomaka ni yi tirhisa njhani ku ni kota ku fikelela norho wa mina.

Loko khadi ra mina ra le bank ri yiviwile xo sungula ni nga se bela va le bangi riqingho ni nghena ka app ya bangi ya mina ni yimisa khadi ku ri nga ha tirhi. Loko ni heta kwalano ni bela va bangi riqingho ku ri va ni pfuna ku yimisa khadi leri nga yiviwa. Loko ni ri kusuhani na bangi no tsutsumela kona ndzeni ni kombela ku pfuniwa hi khombo leri ni nga hlangana na rona ku ku tiyisisa leswaku mali leyi nga le ndzeni ka khadi a yi tekiwi hi munhu loyi a nga yiva khadi ra le bangi.

Ku hola mali u tirhisa khadi ra le bangi i swilo swa kahle hi mhaka yo swi olovisa maendlele lama fane maendliwa loko munhu a lava mali ya yena ya mudende nakona loko mali leyi nghene ka khadi ra wena swi olove ngopfu ku ri fikelela hi mhaka yo u ta swi kota ku yi humesa ka bangi yin'wani na yin'wani nakona u nge yimi tilayini to leha ngopfu.

Swa nkoka hi mhaka yo u fanele u swi tiva ku u ta vuyeriwa hi mali muni loko u veka mali kumbe u tirhisa bangi yaleyo. Se i swikongomelo swin'wana leswi munhu u fanele a swi tekela enhlokweni loko a nga se pfurhisa akhawunti ya yena na bangi yaleyo. Fanele a langutisa ku loko a veka mali hi bangi leyi u ta kuma mbuyelo wo tanihi kwini kambe a tlhela a langutisa tibangi to hambana a a langa leyi yi nga na mbuyelo wo tala ku hundzisa tin'wana.

Ndzindzakhombo leyi ndzi yi tirhisaka yi tirha hi ndlela leyi loko muhakeri wa yona a lovile ku na wun'we kumbe vambirhi lava nga hlawuriwa tanihi ti-beneficiary ku loko swo endleka n'winyi wa ndzindzakhombo a lova wun'we ti-beneficiary u ta famba a ya claim-a a karhi a tirhisa death certificate ya muhakeri wa ndzindzakhombo leyi kambe va ndzindzakhombo va lava ku tiyisisa ku xana muhakeri u lovile na nakona munhu loyi a taka a ta endla swo claim-a mali i wun'wani wa ti-beneficiary leti nga hoxiwa ku ri loko ko humelela swin'wana ka muhakeri ku va vona laha va swi kotaka ku famba va ya kuma xiyenge xa mali ka ndzindzakhombo.

Xa nkoka i ku un'wana na un'wana loyi a vekaka mali fanele a swi kota ku fikelela ku vona ku mali ya vona yi fika hi kwihi nakona mali leyi va nga yi kuma kusuka ka bank i mali yo tanihi kwihi. Va vona hinkwaswo leswi swi faneleke ku ri vanhu va swi tiva loko va karhi va veka mali tanihi ntlawa hi mhaka yo loko ko va ku ri na vanhu vambirhi lava va nga na access ya swilo sweswo swi ta endla ku vanhu lavan'wani va nga ha tshembi ku swilo swi famba kahle. Se swa nkoka ku un'wana na un'wana a swi kota ku fikelela information leyi kambe xa nkoka ngopfu i ku ku nga vi na wun'we loyi a nga ta va na access yo swi kota ku humesa mali leyi kambe va fanele va bangi va pfumela ntsena loko vanhu va ntlawa va helerile ku ri va swi kota ku humesa mali leyi.

Mi ta hlamula ku ri e ni tlhela ni ku hayi ka e ni ta ku loko a tirhisa cash send swi va swi va swilo leswi nga lulama ka yena nakona u swi fikelela hi nkarhi loko ni ku hayi ni vulavula ku nkarhi wun'wani netiweki yi ta n'wu hlupha cash send yi nga fiki ka munhu loyi faneke yi fika ka yena kumbe i nga endli loko a karhi a endla ka app ya kona.

Swi swa kahle hi ku tirhisa cross-border i ku munhu loyi a humaka tiko rin'wana loyi a tirhaku laha Afrika-Dzonga wa swi kota ku ku pfuna va ndyangu wa yena ku ri va fikelela swi leswi va swi lavaku swa siku na siku kambe vubihi bya kona i ku swi nga endleka ku mali yeleyo yi nga fiki kumbe munhu loyi a n'wi pfunaku a yi teka loko ku ri munhu wo rhandza vuxiyaxiya.

Munhu a nga tirhisa ATM u ta famba a ya ka ATM loko a karhi a press-a laya i ta n'wu komba ku ATM leyi yi endla na yini se u ta press-a laya ka deposit a nghenisa information leyi va yi lavaka laya hinkwayo loko u heta yi ta n'wu kombeta loko information leyi a nga yi hoxa laya ku ri yona u ta press-a a hoxa mali yi nghena yena loko se a hetile u ta kuma xilipi xo kombeta ku u hoxe mali yo karhi ka bengi yo karhi siku leri na hi nkarhi lowu.

Fanele a swi tiva ku ntiko wa mali wu nge fani kambe fane a hlaya swikongomelo leswi nga tsariwa laya a nga se tirhisa cross-border transfer nakona a tsala swikongomelo swa munhu loyi a n'wu hoxelaku mali leswi nga swona ku munhu luya a swi kota ku fikelela mali leyi a lava ku n'wu nyika yona.

Hi mavonelo ya mina swi nge kotakali ku ti ngheniwa mahala hi mhaka yo ku na vatirhi lava tirhaka university va fanele va holeriwa hi university kambe na yona yunivhesithi swi ya ko swi fane swi tshama swi sasekile se swi sweswo swi lava mali ku yi maintain-iwa kambe ku na vadyondzisi lava hi va vitanaku ti-lecture na vona va fane va holeriwa hi university yeleyo nakona ku na swin'wani swo tala leswi swi lavaku mali ku university yi tshama yi ri kahle.

Mhaka leyi ya tikanyana kambeni rihanyo ra n'wana ri ta mahlweni se loko swi vula ku munhu u fane a famba a ya lomba mali ku n'wana a kota ku pfunakala hi leswi nga ta endliwa loko se n'wana a horile hikokwalaho munhu a nga tata na tindlela to a kota ku hakela mali leyi nga lombiwa ku a hakelela rihanyo ra n'wana.

Maendlelo lama a ma kahle hi mhaka yo nkarhi wun'wani va ta tshova munhu nenge himhaka yo valava mali ya vona va kuma ku munhu waloye a nga ha koti ku tirha himhaka yo ntirho wa yena wu lava ku a va na minenge hinkwayo leyi tirhaku se ku endla sweswo swi tlhela swi va tlherisela ndzhaku tanihi hi vamachonisa se a hi solution sweswo swo tshova munhu nenge va fane va ta na maendlelo man'wani lama nga ta endla ku vanhu loko va lomba mali va tlhela va swi kota ku yi hakela.

Loko no tikuma ni ri ka xiyimo xexo ni nga sungula ni lomba ka va ndyangu kumbe vaakisani loko swi nga endli ni nga ya a bank loko swi tsandzela bank hi ko kwalano ni nga ta ya ka machonisa nakona ni to n'wu nyika lexi a nga ta xi khoma ku loko mali ya yena yi nga tlheleli a ndzhaku a xi xavisa ku a kota ku kuma mali ya yena.

Xo sungula u nghena ka app ya bangi leyi u yi tirhisaku loko u heta u hlaya laya u ya la ku nga tsariwa ku xava airtime wena u ta hoxa tinambara leti lavaka ku ti xavela airtime loko u heta kwalano u ta langa ku u lava airtime ya mali muni nakona ya network yi loko u heta u tshovetela u pfumela hinkwaswo u xava airtime ya wena yi ta komba ku u xavile airtime nakona yi nghenile ka foni.

Loko u veka mali leyi u lavaka ku yi kuma loko u ri ka pension i ku u fane u tiyisisa leswaku la u vekaku kona mali i ndhawu ya kahle yo siveleka nakona va nge ku rhobi mali ya wena se n'hweti yin'wana na yin'wana u fane u ya u ya langutisa ku mali leyi u yi vekaku yi fika yi kula yi fika kwihi nakona ya ha ri kona na u langutisa na swin'wana swa nkoka leswi u fanele u swi tiva hi ku vekisa mali ya wena no u ta yi kuma njhani n'hweti na n'hweti.